Leha le ri ndzi nga tshama ni ri teka, a ni ya eDurban. Ei ku vi le riendzo ro leha swinene hikuva, a hi famba hi famba hi ndzi suka la Limpopo, ni hundza hi le Johannesburg hi fambe hi kha hi nghena vo Free State, hi ehla hi ya kwaleniya hansi, ku kondza hi ya fika eDurban. Ndzi twile ri lehile swinene hikuva heyi, a ndzi nga tolovelanga ti riendzo ra ku leha hi ndlela leyo ta.

Ya xihahampfhuka, ndzi nga twa ndzi nga titwa ndzi tsakile kumbe ku chava hikuva swihahampfhuka tanihileswi nga toloveleka ku ri, minkarhi yo tala swi famba amoyeni. So u nga ti kuma u twa u u ri na ku hleketa ku maybe kumbexani ndzi ta hlanta kumbexana swin'wana swa ku fambelana na sweswiya,. Mara ku tsaka ku ta va ku ri kona, ku tsaka ka le ndzeni swinene.

Swihahampfhuka swi ta swi nyika xivono xa xa kahle swinene hi ku kota ku vona tindhawu, hi ku helela ka tona kusukela le henhla. Ku suka leti ti sukaku leswi ti nga xiswona ku sukusela ehansi hi matlhelo hinkwawo ma hala phambeni, ma le ndzaku. U kota ku vona kusaseka ka ka ka tindhawu letiwani ta ndhavuko ku helerile.

Swilo leswintshwa leswi swi swi nga swi swi endlaka ku ri mundzuku bya rhwala nhundzu hi swiporo yi va kona i timhaka ta ku ri, swilo sweswiwani swa koteka ku ri u kota ku ri u rhwala swilo swi suka ndhawu yo karhi, swi ya ko karhi hi hi nkarhi lowutsongo. Hikuva va ti se switimela leswintshwa swa ku tsutsuma rivilo lerikulu swinene, ku tlula leswiya swa xikhale.

Va fanele va endla ku cinca lokuya ka ku ri, ku nga vi na vanhu lava va twaku ngaku taxi rank oro switichi i swa vona. Ku va na vanhu lava nga ta va va fambisa switichi leswiwani. Va nga ta va ku ri vona, va lawulaku lomuya ku ri vanhu va nga koti ku va teka i xiyenge xa ku ri vona hi vona tindhuna kumbe nkunzi ta le ti ta le switichini.

Swona swi na vutlhari nyana hikuva, va kota ku ri va va dyondza ku chayela ka patu leri va nga ta ri tirhisa masiku hinkwawo. Hikuva loko vo va va dyondza ndhawu leyi ku nga ku nga ri ki na vanhu, swi ta va tikela loko se va fanele va ya va ya chayela lomu ku nga na vanhu, swi nga ta va nga na tinghozi hikuva a va tolovelanga ku ri va chayela lomu ku nga na vanhu van'wani va va ya chayelaku kona.

Ku va ku laveka, na ku nghenisiwa gezi kumbe swo karhi leswi fambisanaka na gezi ku kota ku ri, swi kota ku ri, swi swi tirha ku ri, swi kota ku ri rivilo leriya ri kota ku ku va ri tirheka. Ri nga vi ku hundza mpimo ri nga vi ku ri famba hi ndlela ya ku nonoka. So ku laveka switirhisiwa swa gezi.

Mahanyelo lama ma ma muchayeri wa thekisi a nga a nga ta tekiwa tanihi muchayeri lowunene, hileswaku a famba kahle na vanhu a nga za tsutsumisa hi a tsutsuma hi rivilo ro ka ri nga tivikani. Nakona loko a fika lomu tirhobotweni a kota ku ri a yima, loko yi tshukile. So lowo wo chayela hi ndlela yo biha, a nga a nga kahle like, na loko ku ri lomu ku nga na ti-truck yena wa overtake, lomu ku nga na robot yo tshuka, yena wa nghena a a veka vutomi bya vanhu lava a va rhwaleke enxungetweni. Yaloye a hi muchayeri wa khale.

Va fanekele ku ri, va languta leswaku lomu ku nga na swiporo, a ku na swin'wana swi kanganyisaka kumbe swi hundzaku lomu ku nga na swiporo. Ku famba switimela ntsena kumbe hinkwaswo leswi swi tirhisaka xiporo ku nga vi na leswo, swi kanganyisakanganyisa swi nga ta va nga tinghozi lomuya swiporweni.

Tibazi ti tala ku tlula mpimo hi minkarhi yeleyo hi timhaka ta ku ri, va ku tala va va suka emintirhweni va ya emakaya va ya eku kuriseni for minkarhi walowo va va va nyikiwile wona emintirhweni ya vona. So thats why hi minkarhi yoleyo tala, loko ku ri ku hela ka lembe kumbexana ka ka n'hweti, va ya va kha va ya ku wiseni va kota ku vona mindyangu ya vona, va kota ku wisa nyana, va ta kota ku ri va tlhela va tlhela. That's why ku tala swinene hi minkarhi yaleyo.

Hi ku hi ku hi ku hi ntokoto wa mina, ndzi vona ku ri timhaka ta mali. Mali hi yona yi endlaka ku ri vanhu lava va va na ku va cincana hi marito, va kanetana, va lwisana hi timhaka ta ku ri, ko tala loko xiyimo xi fika kwalano, a ka ha tirheki. Un'wana na un'wana wa kanetana ku ri leyi i ndlela ya mina leyi i ndlela ya mina hi timhaka ta ku mali. Mali hi yona xiphiqo lexikulu.

A ndzi ta n'wi byela a ndzi ta hlamusela timhaka ta ku ri, leswi yi nga tarisa swona taxi leyi swa chavisa hikuva loko ko tshuka ku va na nghozi, ku ta va na khombo lerikulu swinene. Naswona, mintsengo, a swi koteki ku ri hi hakela mintsengo ya kuringana van'wani va nga tshamangi. Vo tala va nga tshamangi kahle va nga va nga ri ku tiphineni. So hi yi huma njhani? Ku tsemiwa mali yo hakela thekisi kumbe swi endlisiwa ku yini?

Ndzi nga titsongahata ni kombela leswaku . Ndzi nghene ndzi nga swi ndzi nga yi hlayelangi kahle ntsengo lowu ndzi nga wu khoma. So, loko swi koteka va nga ndzi tatisa nyana hi mali yeleyo kumbexana loko swi nga koteki ndzi ta burisana na driver ndzi n'wi byela ku ri, loko hi fika lomu hi yaka kona ndzi ta ya ndzi ya ndzi ya teka mali ya ya ku ngetela abangeni aka muchini wa bangi ndzi kota ku n'wi hakela.

Madorobeni ka hlupha nyana so. Ku lava ku ri loko u kha u famba kona u va na vuxiyaxiya lebyikulu swinene. U nga fambi u ti rivala hi ku, va nga tshuka va ku phazamisile. Va ku tekela nhundzu ya wena kumbe swin'wana na swin'wana leswi swi nga endleka kwalaya dorobeni. So swi lava vuxiyaxiya lebyikulu swinene.

Loko a ko va na ku, va endla leswaku va ku va na ti dustbin kwalomuya ndzeni ka mabazi. Laha vanhu loko va heta ku dya leswi va swi dyaku, va nga ta chela kona. Handle ka ku ri va chela va cukumetela hansi kumbe hinkwakonkwako lomuya ku thyaka. Ku va na dust bin leyi va nga ta kota ku loko va dya leswi va swi dyaku va chela kona. Ni vona swi nga hunguta ku ri bazi ri tshama ri tshama ri basile.

Ku tala ku tirhisiwa thekinoloji, ya ku va vanhu va tirhisa ti-application lomu tifonini ta vona, ku ri va odara swilo, swo karhi, ku ri swi famba. Na kona ku na timovha kumbe swimovhana leswi swi kotaku ku va, swi drayivhiwa automatically ku nga ri na munhu swi rhwala nhundzu swi yi yisa ndhawu yo karhi.

Leswinene hi ku famba hi bazi navusiku i timhaka ta ku ri, traffic-i yi va yi nga talanga ngopfu ma kota ku famba kahle mi nga mi tigetlini. Xo biha hi ku famba navusiku na swona i ku va swin'wana a swi vonaki swi nga tshika xi humelela patwini mi nga hleketangi chumu.

Eya a ni ta va pfuna tanihileswi ku nga vumunhu ku pfuna munhu ku ri a kota ku ri va xava thikithi ra bazi va kota ku ya la va yaku kona. Swi nga endleka ku va ku ri swin'wana na swin'wani swi endlaka ku ri va nga koti ku xava thikithi.

Switichi swa mabazi swi na nkoka hikuva ko tala muchayeri na yena u fane a a fika a wisa nyana a koka moya, tanihi ku na vakhandziyi na vona va koka nyana moya, va nga karhali hikuva liendzo loko ri se ri lehile swinene ku nga tshuka na yena muchayeri a phazama a khoma hi vurhongo so swi kahle ku loko va yima switichini va kota ku olola nyana minenge va xava swo nwa va kota ku ri va hangalasa vurhongo lebyi nga ta va se byi kha byi khoma.

Swi va swi laveka hikuva vanhu va fanele va koka moya tanihileswi riendzo loko ri lehile swinene ku tshama ebazini swa karhalisa so swa laveka ku ri vakhandziyi na vona va olola milenge va nga ta fika lomu va yaka kona se milenge yi nga ha pfumeli.

Ni nga va hlamusela leswaku va nga vileli ngopfu, ni ta zama ku cheka loko ri ku bazi leri ra xavisa mathikithi hi ndlela ya inthanete na ku olovisa leswaku va nga fiki va yima nkarhi wo leha le le mathikithini ya bazi tanihileswi layeni ya kona yi nga leha swinene. So loko no kuma ku ri ka inthanete va xavisa swi tava swi olovisile ene ni ta va byela leswaku va nga vileli hi ku famba hi bazi hi ku hambi ri lehile riendzo vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla .

Ndzhwalo ya mina yi tike ngopfu ni ta fika ni yi veka nyana kwalaya hansi then lavo lavo tirha ku layichalayicha loko bazi ri fane ri suka hi vona va nga ta yi nghenisa va kota ku yi pakapaka kahle laya bazini, ku nga ze ku letisiwa van'wani vanhu then swilo swi kota ku famba kahle.

Ku va na pasi ra ra ku tsemakanya milendzelekano swi kahle hikuva minkarhi yin'wani ntirho kumbe u kuma nkarhi wa ku ya eholideyini kwahala matiko mambe. So ku va u ri na rona swi va swi ri kahle swinene ku ri u tshama u ri u ringanerile u nga zi u hlamala or-o ku chuha loko se u kuma ku va ku yana maybe vo Zambia or-o Mozambique.

Ku xava thikithi hi inthanete swi olovisile swinene hikuva nkarhi wun'wana na wun'wana wa ti xavela thikithi ra wena a swa ha zi swi yimela ku ri va pfula le mathikitini or-o u fola tilayeni to leha swinene na loko dyambu ri kha ri hisa ri ku hlupha. Loko u xava ka inthanete swilo swi va swi olovile wo xava wena u yimela nkarhi wa kusuka ka bazi ntse.

Xitichi loko xi hlome kahle xi fane xi va na swilo swa ku rhwala tinhundzu ta ta vakhandziyi kumbe xana xi va na xitepisi xa kahle lexi vanhu va nga ta kota ku khandiya va nghena ebazini hi xona, kumbe xana na rona bazi ri va ri ri na kumbe xana ri va na tiinthanete, kumbe swin'wana swo nyanyula ku ri vanhu va nga borheki loko va ri ndzeni ka bazi .

Loko ku ri ku na swi tiva ku ri ndhawu leyi ri yimaku ka yona a yi hlayisekangi ni to vheta ni suka ni longini xikhafuthini kumbe swin'wana swakudya na ha suka ekaya ku ri loko vona va fika va yima lomu va yimaku ni nga ze ni ti hlupha ni chika hikuva ndhawu yeleyo yi va yi nga hlayisekanga.

Va va va ve letikulu swinene so a ku na ku mabuloho lawa ya kota ku tiya ku timovha ti tshama kha ti hindza hi le henhla, a ku na ku ri yi nga tshuka yi pandzekile njhenjhe, va vekela letikulu ta tisimbhi letikulu laya xikarhi.

A ni nga n'wu hlamusela leswaku a rhangi a cheka number plate ya movha lowu a nghenaku eka wona before a famba, naswona munhu loyi u tile a ri wexe na hikuva a swi hlayisekangi ku ri munhu a ta ku ku rhwaleni mara a famba na vanhu va yena lava u nga va tiveki ku va nga tshuka loko se va fika ka ndhawu yo karhi va ku tekela swilo swa wena va famba va ku siya.

Hi ku ya hi mina ni vona ku famba hi xitimela swi hlayisekile ku tlula na bazi hikuva xitimela xi famba exiporweni a ndleleni ya xona xi ri xoxe a xi kavanyetani na timovha tin'wani kumbe swin'wana so ni vona ku famba hi xitimela swi hlayisekile ku tlula na ku va ku famba hi bazi.

Ku fanele ku va ku ri na swihambukelo laha vanhu va nga ta ya va ya tipfuna kona va ti tshunxa, ku va na lava xavisaka swakudya swa kahle, swakudya swa kahle swa ku a ka miri, mara hambi ku ri swin'wana swa ku nandziha as long as va ri na swakudya naswona. la va nga ta kota ku tshama nyana loko ku ri ku va tshama ivi va kota ku tlhela va famba va nghena patwini va famba.

A byi fani hikuva ko tala le matini van'wani va chava mati, so a swi nge koteki ku ri va kota ku yimisa xikepe va kota ku xi teka. swa patwini swi tele hi ku a ni vo tala i va makhamba i van'wamilenge so va hatla va swi kota ku ri va tsutsumela timovha va kota ku ri va ti teka va tsutsuma na tona.

Hi mina mafambiselo lama a ma kahle hikuva, loko yi ya henhla yi tlhela yi chika swivula ku na vona va fane va chika mara vona a va ha chika vo vhe va ya va ya kha va ya henhla yi ya kha yi durha swi ze swi heta swi nga ha tirheki, hi ku ti-taxi masiku lawa ku ya nyana kwala kusuhi se swi durha ngopfu hi ndlela leyo, leyo un'wani u twa swi antswa ku va a ti kumela lifiti than ku ya ethekisini.

Mimovha ya le matini yi telenyana ku na swikepe leswikulu, leswiya swa ku ri swi famba marendzo la yo leha. Ivi ku va na leswiya switsongonyana swa ku endla ingaku i swithuthuthu mara xi ri xa le matini xa ku tsutsuma rivilo rin'wani rikulu swinene. Ivi ku va na leswiya swi swa le xikarhi swa ku va vanhu va ti humesa hi swona va tihungasela va ti jikajikela kwalaya matini va kha va famba hi swona swi sasekile swinene, mimovha ya le matini.

Ku xavisela matiko laman'wani swi vuyerisa tiko swinene hikuva swi ndlandlamuxa ikhonomi yi ya ehenhla, hikuva loko mi kha mi cincana mali leyi va yi tisaka yi kota ku va yi tlakusa ikhonomi ya South Africa yi yisa ehenhlanyana. So ku ku va va kha va xaviselana mati ka matiko lama nga sweka, ma nga swela ma nga ri ku na mati swo swi va vuyerisa hi ndlela ya kahle swinene.

Ku nga ringeta ku endla leswaku va ngetelanyana vanhu va le patwini kumbexana maphorisa lama ma nga ta va kha ma kambakamba lomu tindleleni ku ku ri swigevenga a swi vekaveki swilo swa ku yimisa titiraka kumbe swin'wana swo fana na swona sweswiya, Va nga endla leswaku lomu mapatwini va yima va kha va kambelakambela titiraka or va endla ku va na maphorisa lama ya nga ta va ya languta lava va va rhwaleke nhundzu ntsena.

ya nhundzu leyi ni yi tivaka ya mabazi i ku va munhu a ti rhwalela nhundzu ya yena. Ene a va lavi leswaku munhu a rhwala swilo leswi swi swi va swi kha swi tika, swo fana na tipetiroli kumbexana swilo leswi hinkwaswo leswi swi nga ta fayekafayeka loko kha ku hoxiwa le henhla ka ka tinsimbhi leti to khoma ti-bag swa ku fana na manghilazi ti-computer, tifoni kumbexana na swe swa swimbalambaliwa swa ti swa vavasati swi rhandziwaka hi vavasati. Ene a va a va endli leswiya swa ku, swa ku like swi na, swi na ku hlayiseka or yini wena u fanele u ti vonela timhaka ta wena hi wexe. Van'wani a va pfumeli ku swilo swi hinda vo ma-thirty KG na ti-fifty KG.

N'wana wa ka hina rero i mhaka ya kahle swinene, hikuva vanhu va ku tala va kala lava ku hahisa va ku especially va kusuka hala kaya a va talanga lava endlaka timhaka ta ku hahisa swihahampfhuka. So wena na ku hlohlotelo n'wana wa ka hina ku ri yisa tidyondzo ta wena mahlweni u pasa, u kota ku ya kwale mavaleni ya swihahampfhuka u kota ku va u hahisa swihahampfhuka u yisa rixaka emahlweni.

Swihahampfhuka leswi ni swi tivaku swi hlayilenyana ku na lexiya xa tiko hinkwaro xa South African Airways, ku na leswi swa vo-Mango, Ku na FlySafair, mara lexi ni nga tsakelaka ku famba hi xona hi xe xa South African Airways hikuva hi xona lexikulu swinene xa xa laha tikweni ra Afrika-Dzonga, so hi xona ni nga hlawulaka xona ni kota ku va ni haha hi xona ni ya vo ma-Cape Town na kwahala vo vo Durban.

Mixakaxaka ya swi ya ya swifambo swa le matini hi telenyana, ku na leswiwa va nge ti-Fish Vessels leswi tirhisiwaku, i swi swi swikepe leswitsongonyana for vanhu lava va lavaka ku ya ku hloteni or ku ku khomeni ka tihlampfi. Ivi ku va na na leswi va nge ti-Motor boats leswi swi nga na rivilo lerikulu swinene, leswi tirhisiwaka hi vanhu lava ngo tihungasela kwalomuya matini. Ivi ku va na leswi swa swa swa vanhu lavo ti tlangela mitlangu ya le matini va nge ti-dead skate leswiwa loko u ri matini i fambaka hi xona xi tlula u ya le henhla u tlhe i vuya ehansi. So swi hlayahlayinyana swifambo swa le matini.